Eyona inobungozi kukufaka imali ngeintanethi efowunini kuba kaloku yona uyakwazi ukubhuda inani nokuba linye. Ukulibhuda kwakho elaa nani iya emntwini ongenguye lowo ubuyithumela kuye. Ukuba ngumntu ongelunganga kwaye ke futhi unokwazi ukuyicima ifowuni yakhe ungaphinde umfumane efowunini, imali imkile ke ngaloo ndlela leyo. Kanti uba ubungene phakathi ebhankini uyofaka ngebhanki imali yakho, xa wenze imisteyikhi uyakwazi ukuncedakala kwangawo loo mzuzu ebhankini.

Imedikhali eyidi yona uyakwazi ukuya ekhemesthi ufumane amayeza ngayo, kanti uyakwazi ukuya kugqirha noba ngowumphi ubhatale ngemedikhali eyidi yakho. Kanti i-hospital plan yona ziindleko zazesibhedlele kuphela. Ayikho enye nto onoyenza ngayo. Awukwazi ukubhatala ngayo ngaphandle.

Kuyanceda kakhulu ngoba kaloku ukufa yinto efika ingalindelekanga, iba liqubuliso. Ngoko ke unokuthi ehleli ekhukweni ulila kanti sele uliliswa yinto yoba awuyazi ukuba uzothatha ntoni na udibanise nantoni. Kanti xa unomasingcwabane noba kubuhlungu kwelinye icala kubalula kakhulu.

Ndibona ngathi umntu angakwazi ukubyiselwa imali yakhe xa ethe angakwazi ukuqhubeleka nokubhatala kuba kaloku umsebenzi uyaphela. Laa mntu akayekiswanga ngokuthanda ukuthi abhatale. Uba umsebenzi ubusaqhubeleka ngekuba uyabhatala, ngoba kaloku i-inshorensi ibalulekile. Ngoko ke ndibona ukuthi umntu noko angayinikwa imadlana, imali le ebesele eyibethile, akwazi ukuba makenze enye nto ngayo, okanye ayigcine, ayigcinele le nto ebeyigcinele yena kwi-inshorensi. Hayi uba ude abe uyacinywa ngoba kaloku akathandanga ukuba makabe akabhatali

Kubalulekile ukuba indlu xa uyithenga ibe ayinatyala ngoba xa uyithenge inetyala, inamatyala la matyala azawuchaphazela wena mnikazi wendlu ngoku, loo uthenge indlu. Loo nto ithi indlu funeka uqinesekise ukuba ayikho ematyaleni ukwenzela ukuba ungazosokola ekuhambeni kwexesha, kufuneka ubhatale amatyala ongawaziyo.

Mtshana wam, uyivule njani iakhawunti uneminyaka elishumi elinisine kuphela? Bavumile uyivule iakhawunti? Khona ubuyicinge njani le nto umncinci kangaka, ucinge into ebhadlileyo, ucinga into enkulu kangaka iminyaka yakho imingaka? Uvule njani khona ibhanki?

Hayi bo, kanti ingene phi le airtime, iye phi ngoku? Ndingathenga i-airtime ndiyibone uba izile kum kodwa apha efowunii ayikho. Njani? Inoba kwenzeke njani? Andiyiqondi kakuhle le nto, funeka khe ndiyijongisise, ndizame ukuqonda ukubona ukuthi kwenzeke njani i-airtime ingekho.

I-ATM indenza ntoni ndingenaxesha kangaka? Indityele ikhadi, ngoku funeka ndingene ngaphakathi ebhankini and kuyanzeleka ngoba le mali ndiyayidinga kakhulu, andikwazi ukuyishiya ndingayifumananga.

Tamkhulu wam, imali ayigcinwa phantsi kwetrasi, igcinwa ebhankini. Xa kunokuthi ngelishwa kutshe apha endlini okanye kutshe le bhedi yakho kutshe le mali yakho, yinto oza kuyithini? Kanti uba ubuye ebhankini wayogcina imali yakho, akho nto ibizayuthintimisa, ubuzawuyifumana ingaka ngaleya uyishiye injeya. Ngoko ke, tamkhulu ndiyakucela masihambe ndikukhaphe uyokufaka imali yakho ebhankini. Ibhanki ndiyithembe kakhulu ngoba noba kwenzeke ntoni ebhankini imali yakho ihlala khona, uzawuyifumana yona ngelo xesha uyifuna ngayo.

Mama, ungandithathi kakubi, umasingcwabane ubalulekile kakhulu, hayi ngokuba sifuna ukuthi ufe okanye sikucingela ukuba uzawufa. Hayi, ayikho njalo. Uyanceda ezintweni ezininzi njengokuba omnye womndeni wakho unoba sengxakini, kwenzeke i-accident. Ngoko ke uyangenelela umasincgwabene kwiinto ezinjalo. Ndicela undiva kakuhle mama, siyakuthanda. Asikunqweneleli ukuba ungabe uyafa, siyafuna ukuhlala nawe. Kodwa umasingcwabane ubaluleke kakhulu. Asikwazi uhlala singenaye umasingcwabane. Ndiyacela khayicingisise le nto.